Haholo hore o re thuse ka tjhelete hobane sekolo sa rona se hloka tjhelete. Hore re kgone ho rekela baithuti dibuka, dipene, di-pencil-e. Le hore re kgone ho ba rekela di-tissue hore ba kgone ho ya ntlwaneng e nyane ee.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo hape ka ke ne ke swabile hobane bana bana ba sekolo ba ne ba tla lematsana haholo. Ba bang ba ne ba tla shwa e le sekolo sa rona kapa sekolo se se seng se ne se tla kena mathateng. Ke ne ke swabile nko ho feta molomo haholo.

Ke hore batho ba kgonne ho thola monyetla wa hore ba kgone ho kena marathoneng. Ba se ke ba salla kantle hape ba sa ikutlwa e le batho feela .

E nna ke e ratang ke bolo ya matsoho e bitswang netball. Disebediswa tse ke di hlokang ke sekete, tight-e ka tlase, sekipa le dieta e leng diteki. Hore ke kgone ho bapala hantle. Ke ikutlwe ke kgona ho tshwara bolo hantle. Ke papadi eo ke e ratang.

E tlamehile e etsahale ke hore tlamehile re ba fe support-o haholo re bontshe hore bana ba rona ba hloka monyetla o motle. Ba se ke be ba ikutlwa e le batho feela. Hape batho ba bangata ba se ke be ba etsa hore bana ba lo bapalang bolo kantle, kapa bolo ya matsoho ba ikutlwe eka nthwe ba e etsang ha ena molemo.

Ka dumellana ka potso ena hobane bana ba bangata, empa e ya ka hore bana bona ba ikutlwa jwang. O ka ba leader e hlwahlwa, empa bana bona ba sa o ratisise. O ka ba leader e hlwahlwa, bana ba o rate. Jwale dipapadi di ka ruta motho hore a be leader e hlwahlwa haholo ebile.

Ho bua nnete ha ke shebelle le bona ka tlung. Ntho e ke etsang ke ya ka kamoreng ya ka. Ke tla bapala ka mohala thekeng wa ka. Ha se ho bapala ya ka sehlopha sa ka se se se bapala, se bapala, ha ke hloke batho hore ba se shebe. Ke ka se etse modumo haholo hobane le bona ka ba jwetsa hore ke kopa ba sa etsa modumo.

Ntho e ke ka etsang ke ho ahela batswadi ba ka ntlo. Ke ho thola tjhelete e ke e fumanang. Ke ka bula khampani moo bana ba ka tlang ba tlo bapala bolo ya matsoho. Hore re fumane tjhelete e ngata hape le hore le bona ba thuse malapeng a bona.

Re ne re bapala sekotjho, re bapale kgathi, re bapale mogusha, re bapale di-thin-i, re bapale black mampatile. Moo o ipatang teng motho a o batle. Ne re bapala bolo ya matsoho. Bolo ya maoto ee, re bapale le Soweto, re bapale dibeke ee.

Ke a tshepa hore ho jwalo hobane batho ba bangata ha ba rate ha papadi ya batho ba banna ho feta ya basadi. Hobaneng ya basadi batho ba bangata ha ba bolele ka yona. Batho ba bangata ha ba e shebe empa ena ya banna batho ba bangata ba e sheba. Batho ba bangata ba kenya le maikutlo a bona hape o wa bona jwale hore ke ebe taba e nngwe. Hore e ya basadi ha e amohelwe hantle, empa ya banna e amohelwa hantle. Empa ke ntho e etsahalang hona tje. Ene ha ho le jwalo, a re bone ho ka ba le ntho e ka kgona ho etsahala hore re qolle yona taba ena.